Ha ke le mokwetlisi ya ratang ho bona batjha ba atleha. Ke tla ba botsa potso ya kutlwisiso le lerato. Ke ba kgothatsa hore ba ipone ka mahlo a katleho. Ke tla ba botsa potso ena e matla. O ikemiseditse ho tshwara jwang letsatsi le letsatsi hore o tle o fumane bophelo bo bo lakatsang? Hobaneng ke botsa potso ena. E ba hopotsa hore katleho ha e qale ka toro fela empa ka mekgwa le diphethoho tse nyane tsa letsatsi le letsatsi. E lebisa tlhokomelo ho boikarabello hore na bona ba ikemiseditse ho etsa eng. Eseng hore ba emetse hore bophelo bo ba tlisetse katleho. E bula monyetla wa puisano e tebileng, le ho ba fa sebaka sa ho iponela hore katleho ke maikemisetso e seng lehlohonolo.

Papadi eo nna le metswalle ya ka re ka e shebellang, ke papadi ya maoto. Haholo-holo ha o bapala dihlopha tsane tse pedi tse tummeng haholo naheng ya rona ya Afrika Borwa. E leng Kaizer Chiefs le Pirates.

Ntho e ke itlosang bodutu ka yona, ke bapala dipapadi. Haholo-holo netball le ho matha. Tsena ke tsona dintho tse nkang kelello ya ka di e ise ho le fatshe. Di mpha monyetla wa ho phomotsa hlooho, le ho ikutlwa ke phela hantle. Ke etsa dihora tse kae bekeng le matsatsi a feng. Ho na le dihora tse kabang hlano ho isa ho tse robong bekeng, tse ke di qetang dipapading ke bapala dithuto tsa boikwetliso ka matsatsi a mararo kapa a mane. Mantaha, Laboraro, Labone, mohlomong Moqebelo. Dihora tse pedi ka letsatsi. Hangata hoseng kapa mantsibuya ke a matha. Hang hang ka beke ka dihora tse two ke itokisetsa ho ya bapala netball.

Ha ke sa le motjha, ke ithutile ditsebo tse ngata tsa bophelo. Tse ntseng di nthusa le kajeno. Ke ka lebaka leo ke ka kgothalletsang batjha hore le bona ba kenye letsoho dipapading hobane di ka ba aha ka botlalo. O lokela ho ba le boitelo, o lokela ho itlhopha, ho kgutlela dithutong le dipapading le ho latela melao. Dipapadi di nthutile ho ba motho ya nang le nako ya ho sebetsa, nako ya ho phomola le ho hlompha thuto. ho sebetsa le ba bang, ha o le sehlopheng katleho e hloka hore o kopane le ba bang e seng o iphathahanye feela. Dipapadi di nthutile hore ha o sebetsa le ba bang, o ithuta ho mamela le ho araba ka hlompho le ho emela diphoso tsa ba bang ka mamello. Ho bapala, ho nthutile ho se be motho ya pelo e kgutshwane. Empa ke shebe morero o moholo wa sehlopha.